Ke tla dula le ena fatshe ke morute ho sebedisa founu ena ya sejwalejwale ho e sebedisa hantle hobane founu tsa kgale ha di sa leyo.

Ke tla sebedisa data ya founu hore ke kgone ho tswella pele ka ntho e ne ke batla ho e etsa ka ho sebedisa Wi-Fi e ne e sebetsa.

Ke tla thibela hore radio station eng ena e se ka kwala hobane e thusa batho ka ho ba tsebisa ka diketsahalo tsa moo ba dulang.

Ke tla bolella moreki hore ha a no kgona ho tswela pele ka ho sebedisa data ena hobane o sign-ile kontraka.

O bolokela tjhelete ya transport le nako ya hore o ye ko o lo batla thuso, jwale ka nako tsa pele o ntso kgona ho batla thuso o le ka tlung ya hao.

E thusitse ka hore nkgono le ntatemoholo ba sebedisa Wi-Fi mahala hobane ha ba tla hloka ho reka data jwale ka pele.

Ntho e thabisang haholo ka ho sebedisa mohala wa ka ke hore ke kgona ho sebedisa di-APP tse fapa fapaneng ntle le mohala ona nkabe ke sa tsebe ka ntho tse ngata.

Hohang hase no ba lokolla batho bana hobane ba tla tswela pele ba nne ba nkgathatsa.

Data bundle e nka beke tse pedi, ha e feela ho ba bohloko. Ke tshwanetse ho bona hore ke etsa jwang hore ke e fumane ke kgone ho thaba.

Ho ba bohloko ha ke bona data e fela ka tsela e kesa e lebellang di-company tsena tse nkile tsa etsang tshwenya ke Vodacom, le MTN.

Ke sebedisa founu ka nako tsa loadshedding hore ke kgone ho tswela pele ka mosebetsi wa ka empa e tsamaya hanyane.

Ke ile ka patalla di-channel tse ngata yaba hloleha ho di shebella kaofela be ke elellwa hore sentse ka tjhelete.

Ke tla ba ruta hore mohaleng wa bona hona le APP ena e ba kgonang ho mamela mmino o ba o ratang, neng kapa neng, kapa kae kapa kae.

Ho na le motho, o ne ke tlwaetse ho mo letsetsa motshehare ha jwale o mpuhile hampe, ha se tla tsa ka mo letsetsa.

Ke hlalosetsa ntatemoholo router e thusa ka hore a kgone ho sebedisa Wi-Fi ka tlung le hape ke ruta ntatemoholo hore Wi-Fi ena o e sebedisa jwang.

Ke shebella dikanale tse hlano hape ke di shebella mantsibua ha ke phomotse.

Abuti ngwana hao o ne ntse a bapala ka founu ya ka, o hlakotse play list ya ka. Ke utlwile bohloko haholo ha ke tsebe ke etseng.

Ka pono ya ka motho a batlang ho latela taba o tshwanetse ho mamela mahlakore ka bobedi, ho thibela hore ho se ke ha bua maka.

Technology ke yona e entseng hore batho ba ne ba sebeletsa dikoranta tsena ba fellwa ke mesebetsi. Nna, jwalo ka tse le motho ne ke sa reke koranta mehlaena, empa ne ke rekela pakeng sa ho etsa mosebetsi wa sekolo. Hape dikoranta ne di le turu hore nka e reka feela bakeng sa ho bala.

Moreki o tshwanetse ho mpha email address ya hae, ebe ke mo hlalosetse hore ba tla mo romella password e ntjha email-ing ya hae.

Nka ikutlwa ke thabile haholo hobane mmino wa ka o tlo tsebahala lefatshe ka bophara.

Rugby ke papadi e ratwang, e tsebahalang mona Afrika Borwa. E kopana batho ba batsho le ba basweu hape o win World Cup hangata feela.

Ho na le motho a fuwa a ileng a baleya toronkong aba a etla eka o shwele a sa shwa. Ke nahana ke taba e kotsi haholo.